Ee, nka batlisisa pele ka merogo e ke sa itseng gore ke kgone go ka nna le molemo wa go e leka.

Go monate go jala maungo a a tshwanang le diapole kgotsa dipanana, ka gore ke maungo a e leng gore a botlhokwa mo mebeleng ya rona, ke maungo a dirang gore mebele ya rona e dula e nonofile ka metlha le matsatsi.

Merogo e e jaaka tamati, e jalwa ka go tsenya peo mo teng ga khuthi, we nosetsa, maybe ga.

Fa o jala rooibos, rooibos-o ke peo e o batlang gore pele o jala o e tsenya mo teng ga metsi, e ka nna diura di le somepedi le bongwe. E be o e tsenya mo teng ga mobu, mobu o e leng gore o omeletse, mo letsatsi le tlhagang teng sentle.

Rooibos-e e ka nna le melemo wa sukiri, weight-e, wrinkle-e le antioxidant.

Balemirui ba rooibos-o ba lebagane le pula, go sa nne le pula, kana go sa bone letsatsi sentle ka gore pula le letsatsi ke tsone tse di godisang rooibos-o gore e fitlhelele e nna teye. Go ka rarabolola kgang ya metsi ka gore ba nne le ditanka tsa metsi, gore batle ba kgone go nna le metsi fa go sena pula.

Dingwe tsa tse dikgolo tse balemirui ba bangwe ba ba lebaganeng le tsona, ke fetogo ya loapi, lefatshe le ba ka jalang maungo mo go lone, tlhwatlhwa ya peo kana tlhwatlhwa ya go reka.

Maungo a a omisitsweng ke apole, banana, pere, peach-e, di-cranberry, peineapole.

Maungo a a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe, ke apole, ke panana, ke namune, ke pere, ke peineapole, ka gore ke one a tlhwatlhwa ya teng e le ko tlase ebile a teng mo mafatsheng otlhe.

Ke merogo e e tshwanang le ditapole, ditamati, digwete le morogo ka gore ke tsone tse di itsegeng lefatshe ka bophara.

Mo nakong ya gompieno, batho ba le bantsi ga ba rate mabele e le kgang ya gore segompieno go na le di-cereal-e go na le metogo.

Ee, ke nngwe ya dijalo tse di jalwang, mme ba tsaya maungo a teng ba dira wine-e.

O simolola ka go lebelela gore mobu wa gago ke o ntseng jang, o tshwanetse go nna le peo, o nne le net-e, o nne le yone emere ya go tshela metsi kana ga o sena yone o ka dirisa emere nngwe fela kana lona lethombo, o nne le pelo e telele.

E thusa ka go batlagala ga mmele, fa o na le diabetes, sugar diabetes kana sukiri, fa o na le mmele o o ko godimo.

Ke itse sesame, ke itse mmidi, ke itse dinawa ke gore di na le dikotla ebile ke dijo tsa selegae.

O tshwanela go itse boemo ba loapi, o itse pharologano ya mmu, o itse tekatekanyo, o itse peu ya teng.

Ke antioxidant ka Seesemane.

Rooibos-o o kgona go e dirisa go 'ira sopo, go dira seno, go dira teye kana go dira dessert-e.

Mo nakong ya gompieno, merogo kgona go e gatsetsa o bo o di dirisa kamoso, merogo o kgona go 'ira sepaese ka sone, o kgona go 'ira salad-e.

Ne nka reka khabitšhe, ke reke digwete, ke reke tamati, ke reke eiye, ke reke morogo o re o bitsang sepinatšhe, ka gore ke merogo e e itsagaleng ebile e tlwaelegile, tlhwatlhwa ya one e kwa tlase.

Thekenoloji e kgona go thusa balemirui ka ga temothuo fa ba sa itse tsela e ba ka tsamaisang kgwebo ka yone, ebile o kgona go ikgolaganya le balemirui ba bangwe gore ba ka go thusa ka tsa temo.

Maemo a bosa a ka pateletsa gore maungo a ka se tlhoge sentle kana go sa butswe.

Maungo a na le seabe mo boitekanelong jwa motho ka gore, a na le dikotla ebile a tlisa maatla mo go wena. O kgona go tsenya mo dijong fa o ka dira di-dessert-e, o tlhakantsha le bo di-yoghurt-e go nne matute, go nne monatenyana.